Njengomqeqeshi ngingakhuthaza abafundi ngokubona inqubekela phambili yabo ngibeke imigomo efinyelelekayo kanye nokwakha indawo esekelayo enesimo esihle. Nginganikeza izimpendulo ezakhayo futhi ngiqinisekise ukuthi banezinsiza nokuzethemba ukuze benze konke okusemandleni abo.

Ukunzima kungaba imibono ehlukene yokudala, ukuphatha kwesikhathi kanye nezibopho zokulinganisa. Ukuxazulula lokhu, ngithi mina, bangakwazi ukuxhumana ngokucacile, babeke okulindelwe, bathumele imisebenzi, futhi bathole i-team efanayo ehlanganisa kokubili ngokuzilibazisa ngempumelelo.

Njengomphathi weqembu, ngingakhuthaza abadlali bami ngokubeka imigomo ecacile, ngibeseke ngibaqinisekise, ukuze kuzokwakheka ubunye eqenjini. Ezimweni ezinengcindezi phezulu ngingehlisa umoya, ngigxile eswini futhi ngiqinisekise ukuthi wonke umuntu uhlala ezethemba futhi egxilile emdlalweni.

Ukuze kubhekwane nokukhathazeka, isikole kufanele sakhe uhlaka olucacile lwe-club yezemidlalo. Sibeke amazinga okusebenza kwezemfundo, sikhuthaze ukusebenzisana kweqembu, okunye futhi sibonise izinzuzo ezingaba khona. Njengokuthuthukiswa kwamakhono okuxazulula, izinkinga kanye nobuholi.

Umgqugquzeli womphakathi kufanele a-post-e kuma-platform-i akhe njalo, athole isikhathi sokuxhumana nabalandeli bakhe, futhi ahlale ethembekile kwisiqu sakhe. Okunye ahlanganyele nama-brand-i nabagqugquzeli anomqondo ofanayo, ukuze akhulise abalandeli bakhe ngokweqiniso.

Lo mfundi ulimale kanzima ngesikhathi semidlalo yokubhukuda, wacishe waminza. Ukuze sigweme izigameke ezicishe zifane nalezi ezinkathini ezayo, kufanele sisebenzise izindlela ezingcono zokuphepha. Njengabaqaphi abasemsebenzini ukuqeqeshwa okufanele kwabo bobabili abafundi nabasebenzi kanye nezinqubo ezicacile eziphuthumayo.

Ngike ngasebenzisa umdlalo we-puzzle, ukuze ngiziphazamise esikhathini esasinzima. Kwangisiza ukuba ngigxile, ngihlanze ingqondo yami futhi nginciphise ukukhathazeka. Imvelo yokuxazulula izinkinga yomdlalo, iphinde yangivumela ukuthi ngiphinde ngibe nomuzwa wokulawulwa nokwehlisa umoya ngesikhathi esinzima.

Zithembe ntombazane, zithembe mfana. Akukho okudlula ukuzethemba okuqala enhliziyweni nasengqondweni. Ngisho into ungakayiboni iyenzeka okwangempela. Kubalulekile-ke ukuthi uma sinamakhono siqale thina ngokuzethemba, ukuze bonke laba abasibukayo, nabo bonke laba abasisekayo bakwazi ukuthi nabo bekholwe besithemba.

Umqeqeshi angagcizelela ukubaluleka kokuxhumana, ukwethembana kanye nemigomo eyabiwe ngokuhlela izivivinyo zokwakha iqembu, ukukhuthaza ubudlelwano obuhle, nokukhuthaza ukubambisana ngesikhathi sokuzilolonga. Umqeqeshi angasiza abadlali baqonde ukuthi ukusebenza ndawonye kuthuthukisa kanjani ukusebenza, futhi kuholele empumelelweni.

Imidlalo ingabasiza abantu ukukuphumuza imizwa, ukwehlisa ingcindezi nokuthola indlela yokuphila enempilo. Iphinde ibe nendlela yokuvuselela amandla nokusiza ukulwa nobunzima bempilo.

Izikole zingakhuthaza abafundi ukuba bedlale imidlalo ngokwenza imiqhudelwano yesikole, ukubamba imidlalo ebathokozisayo kanye nokuhlinzeka ngezinsiza ezifanele. Ukupromotha imiphumela emihle yokusebenza komzimba nasekuphileni kuyasiza futhi ekukhuthazekeni abafundi.

Umdlalo i-Thirty Seconds, udlala ngokukhipha amakhadi alandelanayo, lapho umgomo kuwukuchaza amagama kuqala, othile kufanele-ke ahlale eshaya isikhathi esithile esiwu-thirty seconds. Uma umphosa engachazanga kahle kumele aphinde futhi.